Nginomakhelwane olanda ama-ARV wakhe emtholampilo lo oseduze ngalapha esihlala khona. Inkinga asanok'hlangabezana nayo, ukuthi uma-ke efika kumtholampilo usanokuthola bathi ama-ARV awekho, kumele abuye kusasa and usuke avuke ekuseni, ahambe, u-walk-a ten kilometers ukuthi afike kulo mtholampilo oseduze. Ngesinye isikhathi unokugula aphathwe yinyongo, bese akakhoni ukukilina isisu, ngoba uphuza ama-ARVs.

Izingane zamanje sezisebenzisa ama-TikTok, nama-Facebook. Ngibona ukuthi baqeqeshe izingane ngemfundo yempilo, kungamele ukuthi bacele bafundise izingane kuqala esikolweni, bese uma beceda ukubafundisa, bacele izingane ukuthi bayenze i-challenge ku-social media ngale nto abayifundile.

Into engasiza ukuthi abafundi bayibambe kahle, ukuthi esikolweni kubizwe ama-influencer. Ama-influencer yilabantu laba, abantwana besikolo ababathandayo ku-social media, kube yibo ababachazisela kangcono, ngoba ngesikhathi esinye, izingane azimameli abothisha uma befundisa ezikolweni.

Abantu abasebenza ngezempilo badlala indima enkulu ngokufundisa umphakathi ngokugoma uma kukhona isifo esikhona esisha, noma isifo esakudala . Ukugoma kusiza abantu ukuthi bangaguli and futhi bavikeleke kuleso sifo esikhona ngaleso sikhathi.

Abantu esebabadala, abakhulile, bayadinga ukuthi sibahloniphe, sibabonise ukuthi yibo abantu abadala, ungamuthethisi, umukhumbuze uma kukhona imithi ekumele ayiphuze. Uma kukhona, uma ejaridini wonke umuntu uyasebenza, kufunakala ukuthi uqashe umuntu ozonakekela loyo muntu omudala okhona ejaridini, nimubhadale inyanga uma iphela.

Izidingo zokuqeqeshwa zalaba abasebenza ngokucima umlilo namaphoyisa, kumele zifane izimo zabo bonke, ngoba yibo bonke labantu abasiza umphakathi.

Yebo, abantu abasakhoni ukuthenga imithi emakhemisti, njengoba seyiyadura and abanayo i-medical aid. Babona ukuthi kungcono bayothenga kumakhemisti wesintu. Kodwa le mithi le yesintu inokungabasizi abantu, bachubeke badinge le mithi le yase khemisti and uma uthola amanye amaklinikhi, emtholampilo, ayikho le mithi lena, sekumele uhambe uyothenga ekhemesti, bakunika i-prescription. Kumele emakhemisti bazame ukuthi bayehlise i-price yabo for abantu abangasebenzi.

Uma ufuna ukusebenza njengesicimamlilo, kufunekala ukuthi uphase i-maths yakho, nesayensi yakho ngo-A, noma u-B. Ubhalise e-university, uzawuthola ibhazari, uma uphase kahle ibhazari izakubhadalela ukuthi ufunde. Kodwa uma ungafeyila ulokhu ubhadalelwa ibhazari, bazoyithatha ibhazari yakho, bangasakubhadaleli. Ungakhona nokuthi wenze ama-short courses, kodwa ama-short courses, kuzomele ukuthi uzibhadalele wena, for wona.

Umphakathi, abantu emphakathini, abantu abangasebenzi bangaya ezikolweni, ngoba isikolo kune-space esiningi. Batshale ukudla okulungile for abantwana besikolo, bazowusebenzisa lokudla lokhu okutshaliwe ukuthi baphekele abantwana besikolo.

Bangadawuniloda i-WhatsApp ukuthi bahlale baxhumana nomndeni, bayenze i-group chat ku-WhatsApp eyemindeni, bafake bonke abantu bomndeni kuleyo group chat.

Izinganekwane, eyokuqala bekuthiwa uma ugomile for i-COVID-19, angeke uphile iminyaka emihlanu. Eyesibili, bebathi uma ugomile ungumuntu wesifazane, angeke uphinde uthole izingane.

Yingoba babona ngathi isifo lesi esibaphethe asikho ncane ngaleso sikhathi leso uma-ke esakhwehlela.

Kumele uqale ukhulume nomfundi, uthole ukuthi yini inkinga. Uma kuyinto enzima kakhulu, kumele ucele uthisha abhalele abazali incwadi yokuthi beze esikolweni, ubahlalise phansi, kube nomngane nomzali. Ukhulume nabo njengumuntu omdala.

Izingane noma abezukulu bakagogo noma umkhulu, yibo okumele bamthathe izinqumo ngoba yena sekakhulile, akasakhoni ukuzithathela izinqumo.

Umphakathi, emphakathini uma kukhona umuntu onemoto angasiza ukuthi sithathe loyo muntu loyo okhubazekile uma egula, simise emtholampilo.

Kufuneka kube khona imithi yezinhlungu, kube khona amapulasta, namabhandeji.

Bahlangabezwa ubunzima ngoba izibhedlela nomtholampilo zikude for bona. Yonke into ikude, ayikho eduze. Kuthatha nesikhathi ukuthi bazithole, ngoba kwezinye izindawo i-government ayikhoni ukupha amaklinikhi, imtholampilo izinto eziwanele.

Ungakhubazeka. Enye into engayenzakala, ungaba, angatheleleka kakhulu uma ungayi kudokotela ukuthi akubheke.

Uma usaqala ukusebenza njengemcimamlilo, ungazizwa uthukile kakhulu, ubone ukuthi kunzima, kodwa isikhathi uma silokhu sihamba, uzawugcina ujwayele.

Yebo, ngiyakholwa kwimithi yesintu yokuthakatha Yingoba la ngivela khona, abantu bayasebenzisa imithi yesintu ukuthi bakuthakathe, izinto zakho zingahambi kahle, izinto zakho zivaleke, bayakhona nokuthi bakuthumele ngezulu ukuthi ushaywe yi-lightning.

Ukudla ukudla okunezitshalo kuyanceda kakhulu. Abantwana bazawukhona ukuthi bafunde basuthi, bangafundi balambile.

Angikaze ngibe kuleso simo leso mina.

Kungamele ukuthi baqashe abodokotela, ngoba kwimtholampilo usanokuthola kuthiwa khona udokotela oyedwa noma ababili. Baqashe nabantu abazosebenza e-admin, abantu bamafayili ukuthi kuzosheshe kukhitshwe amafayili, kusebenzeke kahle.